Ucwaningo lwami ucwaningo lwami lezintuthwane ekudluliseni kwezimpovu luye lwaba inselelo ngoba izintuthwane zinezinhlobo eziningi futhi izindlela zokuthwala impovu zihlukahlukene. Ekuqaleni Ekuqaleni ngicabanga ukuthi zonke izintuthwane zidlula iy'mpovu ngendlela efanayo kodwa ucwaningo lwami luyi la ngiqondisisi ukuthi lokhu akulona iqiniso. Ngithola ukuthi ezinye izintuthwane zithwala impovu ngokusebenzisa izisu zazo kanti ezinye zithwala impovo ngokusebenzisa umlomo wazo. Lokhu kuye lokhu kuye kwangishintsha indlela engicabanga ngayo ngezintuthwane, futhi sengiyazi ukuthi kubalulekile ukuqonda izinhlobo ezihlukene zezintuthwane ukuze siqonde indlela yokulwa ne.

Ukusebenzisa izikhungo ukusebenzisa izikhungo zokufundisa ezihambisana noma izifundo ezibanjwa emiphakathini ukuze kufundiswe ukusebenzisa kobuchwepheshe obusha. Ukwazisa ngolwazi lwesimanje. Sebenzisa iziteshi zomsakazi, amathivi, noma izikhundla zokuxhumana ukwazisa abalimi, ukwazisa abalimi. Angeke guys .

Ukusebenzisa izikhungo zokufundisa ezihambayo noma izifundo ezibanjwa emiphakathini ukuze ufundise ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha. Ukwaziswa ngolwazi lwesimanje sebenzisa isiteshi somsakazo noma amathivinoma izinkundla, izinkundla, izinkundla zokuxhumana ukwazisa abalimi nokuthi nokuthi angabathuthukisa kanjani. Izikhungo zokutshaliswa kobuchwepheshe. Ukusungula izikhungo zasendaweni lapho abalimi bathola khona imishini noma noma izinto zokufakelwa ezifana ezifana nezinhlelo zesimanje ezibulala izinambuzane. Amabhizinisi omphakathi noma ama-corporative lapho lapho kungasebenzisa ekwabeleni ngeziteshi, ekwabeleni .

Inzuzo ze-hydroponic ezindaweni zasemadolobheni. Ukonga indawo. Idinga idinga isikhala esincane efanele izindawo ezinye izindawo ezincane, njengamabhilidi nezisendaweni zasemadolobheni. Ukusebenzisa amanzi kancane. Sebenzisa amanzi angaphansi kuka-ninety phesenti uma kuqhathaniswa nezindlela zokutshala ezivamile. Ukukhula okusheshayo, nokuphindaphindayo. Izitshalo zikhula ngokushesha futhi zitshalwa unyaka wonke ngenxa yokulawulwa kwezimo zokukhula azidingi umhlabathi. Lokhu kusiza lapho kunenkinga yesimo noma umhlabathi ongcolile.

Ukwandisa imisebenzi uma abalimi abasafufusayo benikwe amathuba okuhola ezemikhiqizo yangaphandle, kudingeka abantu abaningi ukukhiqiza, ukupakisha, nokuthutha imikhiqizo. Okusho imisebenzi eminingi ezindaweni zasemakhaya. Ukufaka imali yamanye amazwe nokuthumela ngaphandle, okudala ingeniso ye-forex. Ukusiza.

Njengomlimi osedolobheni osebenzisa uhlelo lwe-hydroponic, kubalulekile ukuqapha nokulungisa izinkinga ezivamile ukuze uqinisekise ukukhula kahle kwezitshalo zakho. Ukungalingani ukungalingani kwamakhemikhali, ukuhlonza izitshalo zibukeka zinamabala, amagqibi aphaphathekile, noma aphuzu, noma akhula kuncipha. Isixazululo. Hlola i-HP yamanzi njalo. Isiphiwo se-HP kufanele sibe phakathi kuka-five, khoma five, kuya ku-six khoma five. Sebenzisa ama-PH up down ukuze ulungise amazinga. Hlola i-EC ukuze wazi inani lezakhamzimba emanzini. I-EC ephezulu kakhulu.

Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, yabelana ngezithombe ezikhangayo, amavidiyo nezindaba ezithinta impilo yosuku zonke epulazini. Influencer marketing isebenzisa abantu abanezithameli eziningi ukuze bakhuthaze iwayini lakho. Ukubamba imicimbi. I-wine tasting epulazini noma kwezinye izindawo ezidumile. Imicimbi yamasiko, ukuhlanganisa iwayini nomculo, ukudla kwendabuko, noma uhambo lwewayini. Ukubambisana namahhotela. Thengisa iwayini lakho kumahhotela noma ey'ndaweni ezidumile, ukuze abantu belizame lapho, bethokoza, bathokozela khona ukudla.

Ukuhlela. ukuhlela uhambo oluhlelwe kahle. Hlela uhambo oluhlolwe ngokuqondisisa nolwazi ochaza inqubo yokukhulisa amagilebhisi ukubacubungula abe iwayini ngezindlela ezehlukahlukene zokwenza iwayini. Qinisekisa ukuthi izivakashi ziyakwazi ukubona izinto ezenzeka ngempela epulazini. Izifundo zokunambitha iwayini. Hlela izifundo zokunambitha izinhlobo ezehlukene zewayini, ukuchaza umehluko phakathi kwezinhlobonhlobo. Fundisa abantu ukuthi banambitha kanjani iwayini ngendlela efanele, ukubuka umbala, iphunga, ukunambitha. Isipiliyoni sokukhula amagilebhisi. Nikeza izivakashi ithuba lokuzibandakanya ekukhuleni amagilebhisi ngesikhathi sokuvuna.

Abalimi, abalimi bakamoba babhekene nezinsalela eziningi ezahlukehlukene kuye ngendawo kodwa ezinye ezinye ezivame kakhulu ezibhekene nazo endaweni ezifana nakwaZulu Natal noma ezinye izindawo ezikhiqiza umoba zifaka phakathi. Ukushoda kwemvula noma ukushintshashintsha kwesimo sezulu. Izinguquko zesimo sezulu, njengokoma kwesikhathi eside noma izimvula eziningi ngokweqile kuthinta ukhula komoba futhi kwehlise isivuno. Izifo nezimvukuzane. Umoba ungahlaselwa izifo ezifana ne-smut noma i-ratoon stunting disease kanye kanye .

Ezolimo zingaba nendima ebalulekile ekunciphiseni ukungalingani kanye nokubhubha eNingizimu Afrika. Ukuhlinzeka ngamathuba emisebenzi. Ezolimi zingadlala indima enkulu ekuqasheni abantu, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya lapho amathuba omsebenzi enqabile. Lokhu kusiza ukwehlisa izinga lobumba. Nokuqinisekisa ukuphepha kokudla, nokukhulisa ezolimo, ukuholela ekwandeni, ekwandeni kokudla okutholakalayo ekhaya, okunciphisa ukuncika kokudla kwamanye amazwe futhi kwehlisa amanani okuvumelene abantu abaningi ukuthi bakwazi ukuthenga ukudla. Ukuqinisa umnotho wendawo.